Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri vha tshumelo ya mbulungo vha ṱhonifhe maitele kana vhurereli nga tshifhinga tsha tshumelo. Sa izwi vha vha si vhone vhane vha tea uri vha tshimbidze mushumo nga nḓila ine vha ṱoḓa ngayo. Ndi vhona uri zwi dovha hafhu zwa vha zwa ndeme ngauri vhurereli ha vhathu ho fhambana na mvelele fhedzi vha tea uri vha ṱhonifhe zwithu zwoṱhe na maitele a mashaka ane o fhambana na miṱa u itela uri mishumo i tshimbile zwavhuḓi vhaṅwe na vhaṅwe vha pfhe vho shumelea zwavhuḓi zwi si na ndavha uri vha tshumelo ya mbulungo vha kho ṱoḓa u tshimbidza mushumo nga nḓila ḓe zwino ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa.

Sa izwi kha bannga wo renga airtime u sa tendelwi u wana refund kana masheleni a u murahu ndi vhona uri zwa ndeme kha u ita ndi uri u ḓi wane u tshi khou rengisa heiḽa airtime hune wo i renga kha vhaṅwe vhathu vha tsini kana muthu muṅwe na muṅwe ane a kho i ṱoḓa nga tshelede yeyo u itela uri u kone u wana masheleni au murahu ngauri nga bannga u nga si a wane masheleni. Zwine zwa sala zwi tshi kho ita uri u sa a wane u fhedzisele hezwi wo soko renga airtime nnzhi nnzhi zwino nṋe ndi vhona u nga ri u rengisela vhaṅwe vhathu vha tsini ndi zwone zwavhuḓi uri u kone u wana tshelede yanu murahu ubva hafho u ḓo kona u vhona uri zwithu zwa hone zwi kho itisa hani uri u kho i wana na tshelede yanu murahu.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri arali ndo ḓi wana ndi tshipondwa tsha heyo nyimele ndi nga foinela banngani uri vha kone u nṱalutshedza uri ho itea mini, ngauri sa ezwi data dzi songo swika tshelede yanga ivha yo yo ṱuwela mahala zwino ndi vhona zwa khwiṋe u founela banngani uri vha mphe masheleni anga murahu ndi dovhe hafhu u edzisa u renga data nga bannga kana ndi to ya ndi renge mashophoni. Ndi vhona hu zwone zwavhuḓi u ya nga nṋe arali ndo ḓi wana ndi tshipondwa fhedzi ndi dzulela u zwi vhudza na vhaṅwe uri u renga nga bannga zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi u fana na anea a uri dzo swika dzi songo swika.

Nṋe uya nga nne ndi vhona zwine zwa tea u katelwa kha nzudzanyo ya dza tshibugwana hu masheleni ane a ḓo kona u renga zwiḽiwa, u renga dzi khuni dzo bika na airtime hu u itela uri hu kone u dzudzanyiwa mbulungo. Ndi dovha hafhu nda vhona uri zwine zwa tea u dzudzanyeswa nga maanḓa ndi zwa uri mushumo u kone u tshimbila zwavhuḓi huvhe na zwoṱhe zwine zwa vha zwi zwa ndeme u fana na maḓi u fana na vhulalo ha mufu ho dzudzanyeaho ho linganaho na masheleni awe nṋe ndi vhona hu zwone zwithu zwa ndeme zwine zwa fanela u katelwa kha mbulungo ya muṱa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo tsireledzea u renga airtime nga bannga, ngauri hu a kona uri hu itee zwithu zwo fhambananaho zwine zwa sia zwi tshi kho ita uri tshelede yashu i vhe i songo tsireledzea. U fana na uri u tshi kho ṱoḓa airtime ya ten rannda u fhedzisela u kho renga airtime ya hundred rand nga murahu ha musi u tshi kho renga airtime u songo vhala. U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo tsireledzea zwi zwavhuḓi uri muthu ato dzhia tshelede a ye mavhengeleni u renga airtime u fhirisa u shumisa bannga ngauri na kha bannga zwi fhedzisela zwi tshi kho itelwa uri ṅwedzi utshi fhela vha fhedzisele vha kho kokodza tshelede nnzhi ya dzi tshadzhisi ine wo i shumisa u renga airtime zwine zwa sala zwi si zwavhuḓi kha masheleni ane avha kha bannga dzashu.

Ndo no ḓi wana ndo ya mbulungoni ine muṋetshedzi wa tshumelo a shuma zwithu zwi si zwavhuḓi, ndi nga murahu ha musi ro bva muḓini ri tshi khou ya mavhiḓani u fhelekedza mufu ro fhedzisela ri tshi khou ḓi wana ro ima mavhiḓani tshifhinga tshilapfu u fhirisa tshifhinga tshine tsho ḓowelea, zwine zwa sala zwi si tshavha zwavhuḓi sa izwi mbulungo dzi tshi tea u fhedzisela dzi kho ṱavhanya u fhela hu itela tshifhinga tsha vhathu na vhashumi uri vha kone u humela mishumoni yavho. Ndi zwone zwine mutshimbidzi wa mushumo ndo vhona a songo zwi fara zwavhuḓi na muṱhogomeli wa nḓila ya muṋetshedzi wa tshumelo o shumisa zwi si zwone.

Nṋe vhaṋetshedzi vha tshumelo ya mbulungo vhuponi hanga ndi nga vha eletshedza uri kha vha sedzese nga maanḓa u vhulunga mufu u fhirisa u anḓadza bindu ḽavho sa izwi zwi si zwa ndeme nga hetsho tshifhinga. Nṋe ndi vhona zwi zwavhuḓi u phaḓaladza bindu ḽavho vha soko vhulunga muthu ngauri zwi fhedzisela zwi si tshavha zwa khwine kha vhathu vhane vho xelelwa nga mufunwa wavho. Zwino ndi vhona uri ndi zwone zwine nda nga vha eletshedza uri kha vha to fombe kha u fhelekedza mufu u fhirisa u anḓadza bindu ḽavho nga tshifhinga tshi si tshone ndi zwine zwa kho itea vha hano maḓuvha dzi mbulungoni zwine zwa sala zwi si tshavha zwavhuḓi kha vhane vha mufu na vhalidzi.

Mbuyelo dza ḓuvha na ḓuvha kha puḽani ya thuso ya zwa ngalafho ndi uri u ḓi wana u na mishonga yoṱhe ine wa i ṱoḓa nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe sa izwi u tshiri wo ya, u wana dzilafho wa swika wa wana mishonga i hone hu si na upfhi mishonga a hu na nga tshifhinga itsho.

U vula diphosithi dzudzanyeaho zwi thusa muthu uri, a kone u ḓi wana a tshi kho tshila vhutshilo vhune a u tshuwi uri matshelo ḽi dovha ḽa u farela zwifhio, zwino ndi vhona tshipikwa tsha masheleni tshi tshavhuḓi nahone zwi tshivha zwi zwa ndeme uri muthu a vhe a na masheleni ane o a vhea.

U ya nga ha nṋe, ndi tshi ita khumbelo ya garaṱa dza zwikolodo ndi vhambedza dzi nḓila dza dzi nzwalelo dzine dza vha hone afho, ndi zwone zwine nda vhona uri ndi zwa ndeme musi muthu a tshi ita khumbelo ya tshikolodo kha dzi garaṱa dzine dzavha hone.

Zwine nṋe ndono ṱangana nazwo nga mishonga musi itshi kho hana u badela nga dzi cover ndi vhona uri, zwivha zwi zwa ndeme uri vha khavare zwithu zwoṱhe sa izwi muthu a tshi khou badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe, tshelede ine yo vha i kho tea u badela ndi twenty five thousand ine ndo fhedzisela ndi kho to badela nga masheleni anga zwino ndi vhona uri arali zwi tshi fanela uri vha engedze tshelede zwivha zwi songo khakhea nga maanḓa arali vha tshi ḓo kona u khavara zwithu zwoṱhe.

Zwine nṋe nda nga ita arali munikelo yanga ya thuso ya zwa ngalafho yo engedzea nga u ṱavhanya ndi nga sedza huṅwe hune vha ya thusa na masheleni a fhasi ane a nga si fani na hayo u engedzeaho kana, nda foinela dziofisini dza henefho fhethu uri ndi kone u wanulusa uri masheleni a khou engedzea nḓilaḓe nga u ṱavhanya.

Ee nṋe ndi vhona zwo fanela uri bannga dzi ṱalutshedze zwa vhuḓi mbandelo dzadzo kha vharengi ngauri u ḓo wana u tshi khou vulisa khadi kha bannga, wa vhona mbadelo dza hone dzo no kalula dzi tshi vho fhira tshelede ine ya kho dzhena nga ṅwedzi uyo, zwino ndi vhona zwi uri muthu a ḓivhe fhethu hune a khou ḓi dzhenisa hone. A nga to mangala masheleni a tshi kho kokodziwa a manzhi a si na vhukono.

Nga tshenzhemo tshanga, nṋe ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho valisa akhaunthu yanga ya u vhulunga masheleni lwa tshifhinga tshilapfu, nga murahu ha musi ndo wanulusa uri, dzi nzwalelo dza hone a dzingo tshavha nnzhi nga murahu ha u vhulunga masheleni lwa tshifhinga tshilapfu ndi zwone zwo iteaho uri ndi ḓi wane ndi tshi kho valisa akhanthu yanga ya banngani.

Zwine nṋe ndo vhuya nda zwi ita ndi tshi khou vula akhaunthu yanga ya u vhulunga masheleni ya tshifhinga tshilapfu, ndo founela ngei banngani uri vha nthuse ngau eletshedza uri ndi nga zwi bva hani uri ndi kone u vala eyo account ya u vhulunga masheleni.

U ya nga ha nṋe ndi vhona mbuyelo dza mvelelo yo dzudzanyeaho hu yone ya vhuḓi ngauri zwi ita uri u ḓivhe uri masheleni a u a kho tshimbila hani, mvelelo i shandukaho i bora hafhu u tshi vhori u kho nyaga u shumisa masheleni au, wa wana uri zwi nga khakhisa mbuyelo dzau dzine wa dzi wana nga ṅwedzi nga ṅwedzi.

Tshenzhemo yanga ya u founela khamphani ya thuso ya zwa ngalafho uri i nthusa yo vha i tshenzhemo ya vhuḓi, ngauri vho mpha zwi dodombedzwa zwoṱhe zwine nda tea uri ndi zwi ite uri ndi kone u vulisa akhaunthu khavho ya ngalafho, zwe zwavha zwi sia zwo ita uri ndi ḓi wane ndi tshi khou vulisa akhaunthu kha khamphani ya ngalafho yeneyo.

Ngauri a si hoṱhe fhethu hune zwi tou vha khombekhombe uri vha tanganedze masheleni nga tshanḓa. Zwino, mobile money ndi vhona iya ndeme hu u thusa uri zwi kone u leluwa uri muthu a kone u shumisa tshelede kana u wana tshelede nga tshifhinga tshetsho tshine a khou tshi wana hu sina u thoma wa ṱangana nae.

Uya nga ha nṋe arali life cover yovha i tshi shumiswa sa thulusi, mushumo une wo leluwa une wavha vhona unga unga ita kha muṱa ndi u ṱhogomela uri muṱa u sa shaye tshithu nahone vha wane tshithu tshiṅwe na tshiṅwe nga tshifhinga hu sina u thoma wa lindela uri muthu a kone uri sia kana muthu a kone u thoma a vhaisala.

Ndi dzi tshadzhisi kana dzi fee dzine dza vha hone kha dzi bannga dzine riṋe vhashumisi vha dzo ravha ri tshi khou tea u dzi badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi.

Zwithu zwine zwi nga itea arali muthu a ḓiwana a tshi khou badela ḽounu yawe ngau ṱavhanya, ndi uri credit score yawe i ḓovha yavhuḓi nahone iḓo hula, lune a ḓo kona u dzhia tshithu tshiṅwe na tshiṅwe nga tshikolodo hu sina uri vha si nthembe kana vha sa mufhe zwithu zwine a khou ṱoḓa.

Akhaunthu ya bannga uya nga ha nṋe, ndi tshiimiswa kana ndi tshithu tshine wa kona u vhea masheleni au wa a vhulunga husina upfhi masheleni au a ḓo xela kana ha itea zwiṅwe zwithu.

Uya nga ha nṋe ndi nga ita uri ndi kone u shumisa masheleni anga nga nḓila ya vhuṱhongwa nahone ndi sa ṱuwe ndi tshi kho tambisa masheleni sa izwi hu tshi ḓovha hu zwithu zwo leluwaho.

Uya nga ha nṋe ndi a vhona hu zwithu zwavhuḓi sa izwi miṅwaha miṱanu i tshivha i yone yavhuḓi uri u kone u badela ḽounu kana masheleni a bannga murahu, zwi tshi khou ya u leludza uri u kone u tshila nanga uri u kone u vha u khou badela hu sina zwithu zwine zwa kho khakhea.

Tshithu tshine nṋe ndi nga ṱoḓa u vha tshi bvisela khagala ndi dzi interest rate dzine dzavha dzi hone u tshi khou badela nga iyo miṅwaha ine vha khou i amba, sa izwi zwi zwa ndeme uri u badele nadzi interest.

Uya nga ha nṋe ndi nga mueletshedza uri arali a tshi kho nyaga u dzhia masheleni banngani, u tea u badela ngau ṱavhanya hu itela uri a kone u ṱavhanya u fhedza u badela masheleni e a hadzima nadzi interest rate.

Ndi ḓovha vhudza uri u tea u zwiḓivha uri masheleni awe u ḓo a wana tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, a kona ua shumisa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe hu sina uri u kho thoma aya ATM u ntsha masheleni uri a kone ua shumisa.

Ndovha ndi tshi ḓo kona uri ndi vhee masheleni anga nga tshifhinga tshine nda khou tshi ṱoḓa nahone ndi vhone uri zwoṱhe zwine nda kho zwi ita zwi khou ita uri ndi kone u wana masheleni nga tshetsho tshifhinga.

Ndi nga kona u humbula uri muṱa wanga u ḓo sala u tshi wana masheleni au thoma vhutshilo havho zwavhuḓi nṋe ndi siho, hu sina uri vha ḓovha vha kho shaya mini nga tshifhinga tshine nṋe nda ḓovha ndi siho u swikela vha tshi kona u ḓi imisa nga vhone vhaṋe.

Ndi nga vhudzisa muthu uri ndi tshi khou badela etsho tshiṅwe tshifhinga ndi ḓovha ndi tshi khou badela zwo ṱangana na eḽo baḽuni na kana baḽuni ndi ḓo ḽi badela ndi tshi fhedza, ngauri vhunzhi ha zwithu uḓo wana u tshi kho to ri u tshi fhedza u badela ezwo zwithu zwine wa kho zwi badela vhavhe vha khou vhudza nga baḽuni ḽine ḽo lindela uri u ḽi badele.

Ndi nga muvhudza uri kani ene ua ḓivha uri vhutshilo hawe vhu kho yo u guma lini kana hu kho ya itea mini musi a tshi ṱuwa a sia muṱa wa hawe hu sina life cover.

Ndi nga kona u zwi pfhesesa uri muthu ha koni usa fhulufhela mobile mani ngauri asi vhoṱhe vhathu vhane vha ḓivha uri zwi shumisa hani.

Ndi nga dzhia phetho ya uri ndi zwi litshise zwo ralo ngauri nnḓu uri dzivhe na mbuyelo dzo fhambananaho zwi bva na kha uri eyo nnḓu i gai, nga nnḓa ha musi arali edzo nnḓu dzi fhethu nthihi ndi nga kona u ṱoḓulusa uri ndi ngani dzi si khou vha na mbuyelo dzi fanaho.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a kone u ḓivha uri u kho tea u badela ayo masheleni nga tshifhinga tshingafhani, ngauri zwi ita uri u kone u badela u tshi kho vhalela uri nga hetsho tshifhinga ndi kho tovha ndo no fhedza wa sedza na zwa uri u ḓovha u khou badelisa hani.